Ihoko yeehagu endiza kuyenza, ndizawufuna iipali, ndifune ucingo, ndifune igeyithi. Le hoko ndizabe ndiyenzela apha kum endlini emva. Ndizawubeka ezi pali, ndidibanise ucingo kwezi pali ndisebenzisa izipenkire. Kulapho iihagu zam zizawuhlala khona. Kuzawube kukhona igeyithi ekhoyo ezawugcina kuvalekile ukwenzele xa ndifuna ungena ehokweni ndibe nayo indawo yokungena. Ndizayenzela ke kunye nophahla ndisebenzisa amazinki, ukwenzele xa kufika iimvula zinganethelwa iihagu.

Kuyenzeka kwiindawo zasedolophini. Isizathu ndisitsho njalo nje apho ndihlala khona kuneebhokhwe neegusha ezifuyiweyo, kodwa ke zifuyelwe kwithafa elithe qelelele. Ngabafuyi ngabafuyi abafuyileyo apho kwaye zibiyelwe, zibiyelwe. Zihlala apho zinabagcini abalapho abazazijonga, abazawuthi bazithathe bazoluse baphinde babuye nazo bayozivalela phaa kwiihoko zazo. Kungako ke ndisitsho ndisithi kuyenzeka kwiindawo zasezidolophini ukuba iibhokhwe neegusha zifuywe.

Basebenzi bam, bendicela ukuthetha kunye nani ngendlela enicheba ngazo uboya ezigusheni. Ndithetha ngokuthobeka nangentlonipho, andilwi. Ndiyacela ke basebenzi bam, ndicela xa nicheba nenze ngononophelo, nichebe obu boya ngendlela efanelekileyo ukwenzele sizokwazi into yobana sifumane uboya obunintsi. Apho sizawuthengisa khona siyothengisa uboya obunintsi, kungabikho boya obuzawushiyekela ezigusheni. Kwaye obu boya nibuchebe ngononophelo kuba ke ixabiso loboya liphezulu kakhulu kwaye abathengi boboya badinga uboya obuchetywe ngendlela.

Akululanga ukulima umbona. Isizathu ndisitsho njena, xa uthe walima umbona kufuneka uwukhathalele, uqinisekise into yokuba njengokuba ukhula nje lo mbona awuzukutsha. Funeke wenze sure into yokuba lo mbona uwulime emhlabeni olungileyo, umhlaba ozawukhupha umbona omkhulu nomhle. Xa ungumlimi wombona funeka umeyikhe sure into yokuba umbona wakho uwukhathalele kwicala lamanzi, nendawo olime kuyo iwulungele lo mbona kwaye uwuvuna kwangexesha ungekatshi.

Ewe, inyama yenkukhu ixabisa kakhulu kweli xesha siphila kulo. Ewe, ndingazikhulisela ezam iinkukhu endaweni yokuba ndizithenge evenkileni. Isizathu kukuba andizusoloko ndikhupha imali kakhulu, ndizawukwazi into yokuba ndizikhuphele iinkukhu kwezi nkukhu ndizifuyileyo. Kwaye ndizawukwazi nento yokuba ndithengisele aba bantu balapha kufitshane kum ukwenzela into yokuba nabo iinkukhu ngexabiso elidurayo. Enye into eza kwenza into yokuba ndizifuye, kwinkukhu awufumani ntwinye, uyawafumana amanqina, uyawafumana amaqanda. So, kungako ke bhetere into yoba ndizifuyele mna kunokuthenga.

Ndingabelana nabanye abahlala kufutshane kunye nam, especially kwimizi ekusilelwa kuyo ukwenzela into yoba babe nento abazayipheka before balale. Esinye, uba kunobakho esingesinye esishiyekileyo emveni ndabelene nabamelwane bam ndingasithatha ndiyokuzenzela istendi noba kungaserenkini okanye kusetawuni apho ndizawuthengisa khona esi sipinatshi. Okanye ndingene kwizikolo ngezikolo ndibanike nabo, ndabelane nabo kuba ke ezikolweni mos kuyaphekwa for abantwana abangathathi ntweni. Ukwenzela into yoba bazokwazi uba bapheke kuphakelwe aba bantwana batye.